Ditlhotlhwa tse di kwa godimo tsa data, di ama batlhokatiro ka ditsela di le ntsi. Ntlha ya ntlha, batho ba ba batlang tiro gantsi ba tshwanetse go romela go batla tiro le go dira puisano ka internet. Fa data e le botlhokwa thata go a ba thata gore ba nne le tshedimosetso e ba e tlhokang.

Ke dirisa data ya mobile data e ke e rekang ka mogala. Gantsi ke tsaya two gig ya hundred and fifty e tsayang sebaka sa beke kgotsa malatsi a le lesome. Go ikaegile ka fa ke e dirisang ka teng. Ke e dirisa thata go tsena mo mafaratlhatlha jaaka Facebook, WhatsApp le go batla tshedimosetso mo internet-eng. Ke tlhopa yone ka gonne e nna bonolo go e reka. Ga e batle konteraka mme ke kgona go e laola go ya ka madi a ke nang le ona.

E fitileng ke rekile bundle data ya five gig ka three hundred. Mme e nkamogetse lobaka lwa kgwedi tse pedi ka gonne ke ne ke e dirisa fela go batla tshedimosetso, mafaratlhatlha le go bua ka mepuo. Fa motho a batla go reka data, go botlhokwa gore a lebelele dilo tse. Tlhwatlhwa ya data, boleele jwa nako, kakanyo ya tiriso, mofuta wa kgokaganyo, maano a di kamano.

Go nna ke tla itumelela fa nka nna le data ya ten gig ka kgwedi ka gonne e ka ntshwara sentle go tsena mo mafaratlhatlha, go batla tshedimosetso le go dira dilo tse dingwe tse di tlhokang internet jaaka go bona di video kgotsa go ithuta online. Ke ka rata gore e tsene ka letsatsi la one months kgweding gore ke simolole kgwedi ke setse ke itse gore ke na le data e lekaneng. Mme ga ke tshwenyege ka gore e ka fela fa pele ga nako.

Five G, e solofetsa go fetola tsela e re dirisang tshedimosetso ya mogala ka gona. E na le lebelo le le kwa godimo thata le go se dirise ga kgolagano. Seo se raya gore re tla kgona go bona di video ka boleng jo bo kwa godimo go tsamaisa dipapadi online, le go dirisa dipuisano ka video call e ntle, le go ithabana madirelo a a ka tswelelang mosola thata. Ditsheno tse di ntsha thuto ya inthanete e e rileng ka nako, boitekanelo ka inthanete, tshwanelo ya dikgwebo tse dingwe, dilo tse di ikgogakanyang.

Nka mo raa ka re, go tsena mo mafaratlhatlha o tshwanetse go nna le data mo mogaleng. Data e ka rekiwa jaaka bundle mo company-ing ya gago ya mogala jaaka MTN, Cell C, Vodacom, Telkom. Fa o seke wa e reka, o ka kopa go e reka ka airtime ya gago kgotsa go dirisa App ya company eo. Fa data e santse e tsena mo mogaleng o bula mobile data. Mo ditlhopisong tsa mogala, o tobetsa settings o ya kwa lefelong la connections kgotsa network, mme o bulele mobile data. Fa o dira jalo, mogala wa gago o tla kgona go ikgolaganya le internet. Mme o ka bula WatsApp, Facebook kgotsa browser go atlaletsa le go losika le ditsala.

Data ya me e ka fela pele ga nako, ke e dira dilo tse di latelang. Go reka bundle e ntšha, go dirisa Wi-Fi, go fokotsa tiriso ya data, go dirisa dikgetho tsa data saver. Go netefatsa gore data ya ka e bolokegile ke dira tse latelang. Itlhopela bundle e lekaneng, ke ikokobetsa boleng jwa di video, ke kgaola auto download-u le go lokela tiriso ya data.

Fa ke ya kwa lebenkeleng ke ka reka airtime mme morago ga moo ka o fetola go nna data bundle. Ke rata mokgwa ono ka gonne o netefatsa go tshwanela go o laola. Fa ke batla go bua ka mogala, ke ka tlogela airtime mme fa ke batla internet-e nka e fetola jaaka data. Go boloka madi go molemo go fetola airtime gonna data bundle. Reka monthly bundles tse digolo kgotsa o reke ko di company-ing tse farologaneng o reka tse di nang le special offers kgotsa bonus data.